Oo re ka se re ke mo bono o hantle kapa o seng hantle hobane re na le dipetlele tsa mahala tse etseditsweng batho ba sa kgoneng ho patala tsa poraefete.

Ke ile ka latela melao le dipehelwa tseo tse neng re di fuwe tsa hore re ikwalle ka tlung. Ne ke futha ka mehla ka lengana mme ne ke dula ke ke ntse mask.

Ke ile ka mamella seo hobane ne tlametse ke tsohe hoseng haebane ne ke batla ho ba pele moleng hape hao seo nka se etsang hobane ke kojwana di mahetleng. Ke tla lokela ho ema ho fihlela ba fihla ho nna hobane o mong le o mong amo le yena, o na le ya hae mathata, mme ba kgonne ho tsoha hoseng ho qoba mela e metelele.

Eya batho ba bangata ba sebedisa phihlello ya theko ya malapa mahaeng. Le ha ba bang ba sa dumele ho yona, mme ba bang ba re ya ba kodisa . Empa batho ba bangata beke ba tsebang nna ke omong wa bona, ba e sebedisa, mme sena se thibela bana ba sa polenelwang le haebane o so o sa batle ho ba etsa.

Mabollo a molaong a na le .

Eya rona jwalo ka batho ba batsho. Ke nnete tlamehile motho a hlape se sila ka mora lefu hobane sena se tlo silafatsa dintho tsa hae. Empa ha ngata ha se yona ntho eo e etsang ekare dintho tsa hao ha di tsamaye hantle ka nako tse ding, e be se e be so be nako e hantle ya hore o thole ntho tseo wena o di batlang.

E mmuso o hlokometse batsofe dipetleleng, mme ba thola ntho e nngwe le nngwe e tlametse ba e thole jwale bothata bo qala mona. Batho ba hlokomelang batsofe ha ba tshwane mme haeba o thotse a lokileng kajeno hosane ha e re o tlo thola a ntsa lokile. Empa mmuso ona o entse dintho ka tsela e hantle lehlakore la bona. Empa motho hobane motho ke motho o etsa tsa hae.

Ha hona seo nkileng ka se utlwa ka theo ya lelapa le tseo e seng nnete.

O lokela ho kwetliswa ke ditliliniki kapa tsona di doctor, hore a se ke a bolaya bana ba batho. Ha qeta ho etsa setso seo o tlameha le ho ngodisa lebollo la hae moreneng a be a ye ho maponesa.

Ditshebeletso tsa mmuso di nyane, empa fela rona setjhaba, re le bangata. Ke kgolwa ka hore mmuso o entse ka bohohle ba hae hore a thuse setjhaba empa rona re le rona ba bangata.

Ha se nnete ha yo mohumi kapa yena morui a nang le bana ba bangata ena hase nnete, kea hana hase nnete bahumi e nako e telele ba mesebetsing di business tsa bona, jwale ha eyo nako ya hore ba etse bana ba bangata.

Dipetlele tse senyehileng ditoropong di dula bana ba bashemane ba tsuba di thithifatse. Mabota a ngotswe ka di pente mme sena se kenya le setjhaba kotsing hobane ditsotsi tse ding di ipata mo di lematse batho le ho motho a ka bolawa ka hara sepetlele seo mme sena ha se nthabisa hobane mmuso o di tlohelletse fela, ha di lokise le hae bane a sa di lokise, a di etse dipetlele hape a ka etsa moaho o mong o tlo thusang setjhaba.

Ha ke bone ho na le motho a ka nkang meriana e seng ya hae, empa sena tlametse meriana e seng ya hao. E dule e na le bukana ya tliliniki ho bontsha hore ha se ya hao ke yang motho ona, mme maybe.

Sena sebaka ke ba baoki ba bangata mme ka ha se ke hlalositse letsoho la mmuso le letelele empa le rona re bangata jwale mmuso ditjheleteng ha di short-a ha hona hore o tlo dula antsa eketsa baoki, baoki ba tlo patalwa ka eng?

Batho ba bangata ba dumela hore dipetlele batho haba tshwarwehe hantle mme ha ba ka ya sepetlele, ha ba no kgutla ntse ba phela mme sena ha se nnete jwale. Ba bang ba nahana le hore dipetlele di qetella batho.

Mananeo a mmuso a etseditsweng batho ba sa kgoneng ho fihlella dipetlele ke ambulance e leng koloi ya bakudi, wa e founela mme ke mahala. Ho na le batho ba kenang ntlo le ntlo, ba shebana le batho ba kulang mme ba ba thusa le ho ba thusa. Le ha seemo sa hao e se se hloleha. Ke bona ba tlo o bonang. Batho bana ba tswa ditliliniki ba rongweletswe ke ditliliniki ho tsamaya ntlo le ntlo. Le sena ke ho thusa batho bane ba tshabang tse ding tsa dipidisi tsa bona hore batho ba tla reng.

Ha e le jwalo tlametse o mamele seo a se buang se bohlokwa, e leng aterese ya moo a dulang teng wena o tlo latela seo. Fela ha e ba o teng o mong a buang puo e motho eo a e buang kopa thuso ho yena mme yena ao mamelle a kgone ho jwetsa ka puo ya hao hore motho ona o re tjena o re tjena.

Bo nkgono ba kgola mme le bona bontatemoholo batsofe kaofela. Empa ho na le dijo tse leng hore seka bo papa mafura, letswai phofo ya bohobe, di seke tsa tax-swa hore ba kgone ho phela hantle, le ona metsi kapa motlakase ha moruo wa naha o le fatshe. Seo se re mang kapa mang a taxi-suwe, empa bo nkgono nthong tseo tlametse ba seka tax-siwa.